Andiboni ngxaki kuba ngamaxesha amaninzi apho ufike ubhatala khona uyayibona into kubana nendlela ilungisiwe.

Andikonwabeli nam ngokuba ihamba ixesha elide, ihamba imisa kwiindawo ezinintsi ufike kuloo ndawo udiniwe.

Akusakhuselekanga ngoku ngokuba kukhona ubugebengu obenzekayo kwiindawo zokwetha amafutha, abantu bayatsotswa kwezi ndawo.

Angabandakanyeka lula kwiingozi zendlela kwaye iyadinisa ibhayisekile nemiba yesimo sezulu.

Ndicinga into kubana nguloliwe. Isizathu soba ndithethe loo nto kungokuba kunqabile uba uve ukuba kukhona ingozi kaloliwe. Amaxesha amanintsi iba ziingozi zeemoto ezihamba emgaqweni, iitekisi, iimoto ezincinci.

Kuba nzima kakhulu kwiimeko zoqoqosho ngokuba kaloku abanye bagqibela behambisana abanye bebeke imoto badibane nabanye ukuze bakwazi ukonga imali yokuthenga amafutha emoto.

Ndiye ndicinge ukubana baphethe iimpahla abayisa kwiivenkile, umzekelo mhlawumbi ezinye ziphethe iswekile ezizisa kwisuphamakethi ezisendaweni.

Zizinto ezinjengamalahle, ingqolowa kunye neentsimbi.

Uqaphele kwaye xa ngaba uziva udiniwe uze uphumle ukuze ungenzi iingozi endleleni.

Ziziqhamo kunye nokutya okunika amandla ukuze ndingadinwa endleleni, ndingabi nabuthongo.

Inqwelomoya idla ngokujongwa phambi kokuba isuke ibhabhe ukuqinisekisa into kubana ikhuselekile for abakhweli. Okwesibini awukuziva nokuba usemoyeni xa uhamba ngayo, ithi loo nto ukhuselekile.

Ndicinga ukubana yilena enedekha enye ngokuba umthwalo uhleli endaweni enye elinganayo eyenza kungabikho lula ukuba isindeke indawo ethile.

Ndingaqinisekisa nakwabanye abakhweli ngohlobo ababhatale ngalo ukuze naye ide ivele into yokubana ubhatele na. Umzekelo ndibuze ukuba yena ubhatale ngamalini, ndibuze nabanye abakhweli ukuze kucace ukuba imali efike kumqhubi yimalini.

Imoto ingekho semgangathweni ofanelekileyo ukuba sendleleni, amatyeli amanintsi idla ngokuba yiyo eyenza iingozi endleleni de abantu baphulukane nobomi babo.

Xa niya kuhambo lwendlela nifumana ixesha lokuba nihambe nifunda iindawo ezithile kwaye nokuhamba nifundana nalo mntu uhamba naye nisakha ubuhlobo ngakumbi.

Ndingayicula mhlawumbi ndiyenze ibe nomdla ngolu hlobo lokubana bayazi into yokubana, ujonga ecaleni, ujonge kwelinye icala. Xa kulungile siwela ngokukhawuleza.

Ziiyure zomsebenzi ezinde kunye nomgama omde, ixesha elincinane lokuphumla nokuba ungabi nalo ixesha lefemeli yakho.

Ukuba ndingafundisa abaqhubi into yokubana babe nesiphatho kubakhweli babo ukuze bakwazi ukubuya abakhweli bakhwele, basebenzise iiteksi zabo.

Kukubana ahambe ngesantya esamkelekileyo endleleni nakubana angamhambisi kakubi umqhubi webhayisekile.

Xa ndifika iteksi igcwele andinyanzelisi ndiyehla kuloo teksi ndilinde elandelayo engagcwalanga ngokubana into ingasinceda kukubana thina singabakhweli beetekisi singavumeli ukukhweliswa noba iteksi sele igcwele.